Ndzi nga titwa ndzi karhatekile kumbe ndzi vavisekile a swi olovi ku hanya vutomi hinkwabyo u ri karhi u khatalela vana u ti tshembele eka ndyangu kutani siku rin'wana va ku rhumela endhawini yo hambana na vona ndzi nga ti vutisa xana a ndza a ndza ha laveki xa vumbirhi ku titwa onge va ndzi rivele ndzi nga twa onge swilo hinkwaswo leswi ndzi swi endleke ndzi rivariwile xa vumbirhi ni nga titwa ndzi katekisiwile loko swi endleriwe ntirho wa kunene loko vana va ri na xiboho xo tika xo ndzi sirhelela loko ndyangu wu ndzi hlamusela leswaku swi endliwa hi rirhandzu hikwalaho ka rihanyo ra mina ri lava ku languteriwa hi vahlampfa.

Maendlelo lama ma tshamisekile loko swi endliwa hi ndlele leyi faneleke loko rihanyo ra munhu wa khale ri la ku languteriwa nkarhi hinkwawo van'wanyana va khomiwa hi mavabyi yo tika fana stroke pfumala matimba eka swiyimo swo tano ndyangu wu nga wu nga ha pfumala vutivi ni nkarhi naswona ndhawu yo hlayisa vadyuhari yi va na vahlampfa lava leteriweke leswi endlaka vutomi bya vona byi antswa xa vumbirhi loko ku ri na ku pfumelelana ni ku hlamuselana loko ndyangu wu vulavula ni kokwana hi rirhandzu ku n'wi hlawulela ndhawu leyi hlayisekeke ku tshama wu n'wi endzela leswi swi nga maendlele ya vunene yo lulama naswona ya xichavo loko ku tiyisiwa leswaku mutshami u ta kuma vuhlayiseki bya miri miehleketo ni moya i fanele a yisiwa kona.

Ndzi vona swi antswa ku hlayisa vadyuhari ekaya tshama ekaya swi nyika kurhula ka mianakanyo vadyuhari vo tala va titwa va sirhelelekile loko va ri tlhelo ka vanhu lava va va va tivaka ni ku va rhandza eka malembe yo hetelele ya vutomi bya munhu ku va na kurhula ka mianakanyo ni ku tsaka swi va kona ku tshama etlhelo ka ndyangu swi pfuna ku papalata ku titwa u ri wexe ku papalata ka mianakanyo na ku lahlekeriwa hi ntshembo ku tshama ekaya swi tiyisa vuxaka bya ndyangu loko vadyuhari va tshame ekaya swi pfuna vana vatukulu na van'wani va ndyangu va hlanganyeta swinene na vona vatwa vuhlayiseki bya ndyangu na ku dyondza swinene hi vutomi ni ndhavuko vuxaka lebyi nga hundzeriweke eka minkarhi leyi taka naswona swi nga pfuna leswaku ndyangu wu tshama wu hlanganile swinene ni ku hlayisa hi ni ku hanyisiwa hi rirhandzu.

Hi mavonelo ya mina vadyuhari va languta tinxaka to hambanahambana ta ku xanisiwa emakaya lama nga riki na rirhandzu ku nga ku xanisiwa ka miri vadyuhari va nga khomiwa hi ndlela yo biha ku ba ku hahluriwa ku pfuniwa hi ndlela ya tihanyi ku ala ku va nyika swakudya kumbe ku va tshika va nga hlambanga naswona i ndlela ya ku xaniseka miri xin'wani i ku xanisiwa ka mianakanyo ku va va hlekuriwa ku va va byele va byeleteriwa marito lama nga pfuniki kumbe ku va honisa ku va tshika va tshama voxe nkarhi wo leha ngopfu hikuva va nga vulavuli na munhu swi nga vanga ku karhateka ka mbilu ni ku va endla va titwa va nga ri va nkoka ku xanisiwa ka hi swa timali ku va tekela vadyuhari mali ya mudende ku tirhisa mali ya vona ku nga ri na mpfumelelo kumbe ku va sivela ku tirhisa swilo swa vona hi ndlela leyi va yi .

Loko kokwana wa mina wa xisati a ye exibedhlele ku ka maphilisi ya yena naswona a a vuya a nga ri na wona ndzi nga titwa ndzi karhatekile ndzi hlundzukile ndzi khomiwa hi ku vava embilwini ndzi nga ti vutisa leswaku xana u tshikiwile hi vatirhi va xibedhlele or xana u tsandzekile ku twisisa leswi va n'wi byeleke swona kumbe u fambile njhani a nga pfuniwanga loko vanhu lava endlaka ntirho wa swa rihanyo va tsandzeka ku pfuna vavabyi sweswo swi ndzi komba ku pfumala ka vutihlamuleri leswi swi nga endla leswaku ndzi titwa onge vanhu lavakulu a va xiximiwi kumbe a va tekeriwi enhlokweni ndzi nga tlhela ndzi titwa ndzi ri na vutihlamuleri bya ku n'wi pfuna leswaku a kota ku kuma maphilisi ya yena ndzi nga anakanya ku famba na yena emugangeni kumbexani ku tlhela leswaku a pfuniwa hi ndlela leyi leyi khomekanga kahle.

Ndzi nga titwa ndzi vavisekile ndzi nga titwa onge ndyangu wa mina wu ndzi rivarile kumbe a ndza ha laveki ku pfumala vanhu lava ndzi kuleke na vona swi nga endla ndzi titwa leswaku a ndzi na nkoka kumbe vutomi bya mina byi herile hi ndlele yo karhi ndzi nga titwa ndzi nga ha ri xiphemu xa xa ndyangu ku hambana ni dyangu wa wena wa le kaya swi nga vanga ku karhateka ka mbilu loko ndzi nga ha hlangani na vana vatukulu kumbe vanghana swi nga ndzi endla ndzi titwa ndzi ri wexe swinene.

Mali ya peceni ya vadyuhari a yi enelanga hikuva a yi ringaneli ku langutana ni swilaveko swa siku na siku vadyuhari vo tala va fanele ku xava swakudya swa mihandzu switsotswana ni swakudya swa rihanyo ku tiyisa vuhlayiseki bya le kaya ku nga gezi mati ni switirhisiwa peceni leyi va yi kumaka hi nkarhi wa swiviko ku va ku ri rhandi ra magidi mambirhi eAfrika-Dzonga na le tindhawini tin'wani naswona yi va yi ri hansi a yi eneli ku ringanyeta swilo hinkwaswo swa n'hweti naswona a yi tirhisiwi hi mfanelo hikuva van'wani vana kumbe maxaka va teka peceni ya kokwana va yi tirhisa swa vona ku nga ri ku tirhisa ku pfuna lonkulu.

Ndzi nga tsakela nhlayiso wa phurayivhete hikuva wu na vuntshwa lebyi tlakukeke, vutshila lebyi eneleke ni nkarhi wa va tshembeka eka ntirho hileswaku eswibedhlele swa mfumo u nga rila hi ku rindza nkarhi wo leha ku ri karhi ku languteriwe vatirhi kumbe switirhisiwa eka phurayivhete ku amukeriwa hi ku hatlisa u kuma vuhlayiseki handle ko rindza nkarhi wo leha.

Ndzi vona wu nga enelanga hikuva nxavo wa vutomi wu ya mahlweni wu tlakuka swilo swa nkoka swa vutomi swo fana ni swakudya mati gezi na mirhi swi durha ngopfu ku tlula khale vadyuhari va khale va hanya hi rhandi ya magidimbirhi hi n'hweti kambe swakudya ntsena swi nga teka half ya mali yaleyo ngopfungopfu loko va hanya voxe ku tlula kwalaho va nga va va ri na vana kumbe vatukulu lava va va va pfunaka leswi endla ku tika swinene.

Swivumbeko swa swipfuno leswi nyikiwaka hi mfumo wa Afrika-Dzonga i peceni ya lavakulu kumbe nseketelo wa lavakulu leswi vitaniwaku older person grant swipfuno leswi nyikiwa vanhu lavakulu lava tlulaka malembe ya makume tsevu va fanele va va nga tirhi va tshama eAfrika-Dzonga naswona va hlayisiwa hi mfumo wa SASSA lexi landzelaka i mpfuno wa vana kumbe nseketelo wa vana leswi vitaniwaka child support grant swi nyika nseketelo eka vatswari kumbe vanhu lava hlayisaka vana.

Ku byela vadyuhari na ndyangu wa mudyuhari hi ku xanisiwa swi pfuna ku lunghisa xiphiqo naswona ku endlela leswaku va kota ku sirhelela mudyuhari leswi swi pfuna ku endla nhluvuko eka vuxaka bya ndyangu ni ku veka milawu yo sirhelela va swa vuhlayiseki social workers va vanhu lavakulu na vutihlamuleri byo pfuna vadyuhari na ku endla leswaku swiphiqo swa ku xaniseka swilawuriwa va nga pfuna ku lunghisa ntirho wa swipimelo ni ku dyondzisa vanhu hi ku tirhisa mali hi ndlela leyinene.

Vadyuhari va hlayisa mali leyi lavekaka leswaku va pfuna vana va vona lava se va nga kula na vatukulu leswi i swa nkoka hikuva vadyuhari va ni vutihlamuleri bya ku tirhisa mali ya vona hi xikongomelo lexi hlayaka vutomi bya vona ni bya vana va vona ku hlayisa mali leyi nga ya xiphemu xa nseketelo lowu wu nga ta pfuna vutomi bya ndyangu hinkwawo ku katsa ni vana xin'wani i ku endla mali leyi eneleke loko vadyuhari vatsari va tirhisa mali ya peceni hindlela yo tika swi ta humelela leswaku mali yi pfuna ku xava swakudya mirhi vutshila ni ku khathalela vuvabyi bya vona bya vana xin'wani i ku antswisa vuxaka bya ndyangu.

Eka ndhawu ya hina vakhegula i xiphemu xa ndyangu hikuva hi vona va hlayisaka mindhavuko va byela vana timhaka ta khale naswona va pfuna ni le ka ku kurisa vana. Loko va tshamisiwa eka tindhawu ta vuhlayisi handle ko tshama na vana va vona ekaya swi nga va ni swi nga va na swihlawulekisi leswi swi nga va vavisa mianakanyo ya vona hikuva va ta titwa va siyiwile kumbe va rivaleriwile naswona va lahlekeriwa hi vun'we bya ndyangu kasi ndyangu wu lahlekeriwa hi vutlhari bya vakhegula.

Tanihi n'wana wa kokwani Mashele ndzi rhandza swinene kokwani kambe ndzi ehleketa leswaku ku va yisa evuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabye swi nga va pfuna ngopfu. Lrswi ndzi swi anakanyaka hi leswi kokwana va na malembe yo tala ya eight nine naswona rihanyo ra vona ri lava ku languteriwa hi hi vakhomisiwa va rihanyo nkarhi hinkwawo.

Nkombiso wa nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile hileswaku u sirheleriwa eka rihanyo hikuva muhlayisi u kuma ku pfuneka loko a vabya kumbe u tsandzeka ku tihlayisa u kuma mpfuno wa swakudya ku hlamba hi ntirho wa le kaya loko wena u nga ha swi koti naswona u nge titwi u ri wexe hikuva muhlayisi u va na wena naswona u vulavula na wena.

Mhani ndzi ehleketa leswaku kokwana wa hina va fanele va yisiwa evuhlayiselweni bya vakhalabye. Leswi ndzi swi anakanyaka hi leswi ekaya a hi na munhu wa nkarhi hinkwawo lava nga hlayisaka kokwana hikuva hina hinkwerhu hi ri karhi hi tirha naswona va tshama va ri voxe. Loko va tshama va ri voxe va nga tshama va nga hlayisekanga naswona loko va vabya hi nga hi nga tsandzeka ku va pfuna hi xihatla evuhlayiselweni va ta kuma vuhlayisi.

I ku khathalela rihanyo ku pfuna mukhalabye kumbe munhu loyi a vabya hi ku teka timhangu ku famba eka dokodela ni ku landzela swiletelo swa vutshunguri ku pfuna eka ntirho wa siku na siku ku hlamba ku ambala ku dya ni ku famba ku nyika swakudya leswi faneleke leswaku munhu a tshama a ri na matimba ni rihanyo leri leri ringaneke ku vikela nchumu ni vuhlayiseki ku tiyisisa leswaku vanhu lava dyuhaleke va tshama endhawini leyi sirheleriwaka.

Swi hambana hi ku nhlayiso wa le kaya mukhalabye u tshama emutini wa yena naswona u hlayisiwa kona vahlayisi va ta va mahlweni va n'wi pfuna hi ntirho wa siku na siku swakudya ni rihanyo u tshama e e a ri kaya eka ndyangu a ri karhi a tshama edorobeni kumbe ekaya ka yena ka ntumbuluko. Eka nhlayiso wa vutshamo mukhalabye u tshama evuhlayiselweni lebyi simekiweke tanihi ndhawu ya vakhalabye kumbe vadyuhari u hlayisiwa hi va hi vahlayisi nkarhi hinkwawo a nga ha tshami na ndyangu kambe u tshama na vanakuloni lava nga na malembe lawa fanaka na yena.

Loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i vanhu lava vakhalabye kumbe vadyuhari lava nga ha koteki ku tihlayisa hi voxe vanhu lava va vabyaka nkarhi wo leha ku nga va vuvabyi bya nhloko bya bya nhloko, cancer, HIV vanhu lava waka ngopfu hikwalaho ka timhangu kumbe ku tshoveka vanhu lava tsaneke naswona va fanele ku pfula hi ntirho wa siku na siku tanihi ku hlamba ku ambala ni ku dya vanhu lava pfumalaka ndyangu wo va hlayisa nkarhi hinkwawo.

Ti nga hakeriwa hi tindlela timbirhi xo sungula ti nga tirhisa ndzindzakhombo loko ndyangu wu thola vahlayisi va le kaya hi mali ya wona wu va hakela nsuku wa ntirho wa vona. Xa vumbirhi i ma liya mfumo mfumo wu nga wu nga nyika vahlayisi va swa rihanyo mali leswaku va pfuna vanhu lava dyuhaleke kumbe lava vabyaka naswona ndyangu wu nga hakeli nchumu.

I ku tiva ndlela yo hlayisa ku nyika murhi hi nkarhi ku hlohlotelo munhu leswaku a landzela swiletelo swa dokodela ku hlamba ku ambala ku lulamisa swakudya ni ku pfuna loko munhu a nga kotangi ku famba ku tiva leswaku u hlayisa njhani ndhawu leyi ndhawu leyi basile yi sirheleriwile ni ku pfuna ku sivela mavabyi ku vulavula hi rirhandzu na ku yingisela ni ku khutaza vanhu lava hlayisiweke leswaku va nga titwi va ri voxe.

Vona leswaku vahlayisi va na vutivi lebyi lavekaka leswi kombisiwaka hi diploma tidyondzo kumbe ku dyondzisiwa hi mfumo langutisa ntirho wa vona wa nkarhi ni nkarhi tshama u vhakela murhandziwa wa wena leswaku u vona leswi vahlayisi va endlaka swona ni ndlela yo wa n'wi khomaka ha yona yingisela murhandziwa wa wena u nga vulavula na yena leswaku u tiva loko a tsakile hi ndlela leyi a hlayisiwaka ha yona.

Ku thola munhu un'wana ku tshama ni murhandziwa nkarhi wo leha vanhu va ximunhu kumbe masungulo ya vaaki ndhawu va nga pfuna hi ku hlayisa vanhu lava tsaneke murhandziwa a nga tshama etikweni ra vakhalabye masiku kumbe vhiki loko muhlayisi wa ndyangu a wisile.

Muphakeri i fanele ku va ni tidyondzo ta nhlayiso kumbe vukorhokeri bya rihanyo lebyi amukeriweke. Vona loko a rhejisitariwile eka nhlangano wa mfumo kumbe wa le tindhawini lowu kongomaka eka vukorhokeri bya rihanyo. Muphakeri la tshembekaka u fanele ku va a vulavula kahle a yingisela naswona a kombisa nsovo ni ku lehisa mbilu. U nga sungula hi ku n'wi thola hi masiku matsongo u vona leswaku u endla njhani a nga sungula ntirho wa yena naswona u nga tiyisisa leswaku muphakeri u na ntiyiso a nga riki na mhaka ta ta vugevenga vona loko murhandziwa a titwa a tshembekile ni loko a sirhelelekile eka muphakeri naswona u nga hlawula muphakeri la tshembekaka hi ku languta ti-qualification kumbe ku kuma swivulavulelo.

Ndzi pfumela leswaku vukorhokeri bya le kaya byi antswa ku tlula kaya ra vadyuhari loko munhu a hlayisiwa ekaya u tshama endhawini leyi leyi a yi tivaka naswona sweswo swi nga n'wi pfuna ku va a nga karhali emiehleketweni u tshama kusuhi ni ndyangu leswi endlaka leswaku a va ni rirhandzu ku rhandza ni ku tsundzuxiwa nkarhi hinkwawo vukorhokeri bya le kaya byi tlhela byi nyika ndyangu nkarhi wo va na vutihlamuleri eka nhlayiso wa kokwana kumbe vatswari va vona ekaya ra vadyuhari nga pfuna kambe mikarhi yin'wanyana ri nga endla leswaku vanhu lava dyuhaleke va titwa va nga ri na ndyangu kumbe naswona va tshikini va tshikiwile.

Veka nkarhi lowu tiyisiweke wa murhi tirhisa alarm-u kumbe khalendara ku tsundzuxa mudyuhari hi nkarhi wo nwa murhi vulavula kahle u n'wi hlamusela leswaku ku nwa murhi hi nkarhi swi pfuna rihanyo ra yena tshama kusuhi loko a nwa murhi u n'wi vona leswaku wa nwa sungula buku yo tsala nkarhi hinkwawo leswi nga leswi a swi nwaka leswaku ndyangu hinkwavo va kota ku landzelela n'wu byela leswaku u na vutihlamuleri bya ku hlayisa rihanyo ra yena hikuva swi kombisa ku xixima.

Nyika swikombiso leswi nga riki na khombo hlanganisa swakudya swa rihanyo leswi nga ni munyu wo nonoka kumbe syrup leswaku a swi dya loko a lava swiwitsi bye n'wu byele leswaku leswi a swi hlawulaka swi nga khumba rihanyo ra yena u tirhisa marito ya vutlhari ku nga ri ku n'wi sindzisa naswona nyika ndlela yo hlawula tlhela u veka leswaku swakudya swa rihanyo edorobeni ra ku dya kutani a kota ku hlawula exikarhi ka swona ni leswi a swi rhandzaka.

Nyika swirho swa ndyangu nkarhi wo vulavula leswaku u twisisa leswi va swi lavaka tirhisa swiviko swa dokodela switsundzuxo swa vatirhi va swa rihanyo ni leswi mudyuhari a swi lavaka leswaku u nga teki xiboho lexi nga xi nga ri xisekelo loko mudyuhari a ha swi kota ku hlamusela leswi a swi lavaka ntirho wa wena ku endla leswaku ku tirhisiwa leswi a swi rhandzaka tanihi xiphemu xa xiboho.

I ntirho wo khatalela vanhu lava nga ri ki na matimba yo ti hlayisa, vadyuhari, vatsoniwa lava vabyaka ngopfu endlwini ya vona ku nga ri exibedhlele ntsena. Vadyondzisi, swirho swa ndyangu, kumbe vatswari vo hlayisa va va pfuna hi swakudya, ku hlantswa, ku hlayisa ndhawu, ku tshama na vona, ni ku va pfuna eka swilo swo karhi swa siku na siku. Naswona ku pfuna vanhu leswaku va tshama emakaya. Vadyuhari na vatsoniwa va tshama va ri kusuhi ni mindyangu ya vona. Leswi swi endlaka leswaku va nga tshuki va tiphina hi ku tshama exibedhlele ntsena. Naswona swi ponisa mali. Ku hlayisa ndlwini swi nga ha tirhisa mali yo koma ku tlula ku tshama nkarhi wo leha exibedhlele. Naswona i ku nyika rirhandzu ni nkateko vanhu va kuma vuhlayiseko lowu nga ni ntumbuluko wa ndyangu, ku va ni xivumbeko xa ku tshembeka.

I ku va va kuma vuhlayiseki lebyinene hikuva vanhu lavakulu kumbe vadyuhari va va va nga ha swi koti ku tirhela. So leswiwani swi endle leswaku va kuma vuhlayiseki. Ku nga va mali leswaku va kota ku xava swakudya, ku xava mirhi, no tlhela yi va hlayisa hi swa vutomi.

I ku va ndzi vona leswaku va tshama va basile kumbe va hlamba siku na siku. Naswona va nyikiwa swakudya va dya. Naswona va khomiwa tanihi rirhandzu no hloniphiwa. Naswona a va tekeriwi swa vona kumbe a va le ku xanisiweni.

Ina i swa kahle, hikuva munhu un'wana na un'wana u na right ya ku va a hanya. Mali leyi yi nga pfuna ka swo tala. U ta u ta va u kota ku xava swakudya swa ku ti hanyisa. Naswona swi nga hunguta vugevenga etikweni.

Ndzi vona yi nga ringanelanga. Hikuva mixavo ya swakudya kumbe mi nchumu, yi tshama yi karhi yi tlakuka siku na siku.

Hawa a ndzi pfumelelani na swona. Hikuva titliliniki ta le kaya ti va ti pfumaleka swo tala ku fana na mirhi. Loko minkarhi yin'wani ya vavabyi va ya exibedhlele, mirhi yi va yi nga ri kona.

Mfumo wu fanele ku ta na tindlela letintshwa, wu fanele wu endla mintirho etikweni leswaku vaakatiko va ta kota ku kuma mintirho. Naswona wu nga aka na swikolo leswaku vantshwa va ta kota ku dyondza swikolo kahle, va nga ri ku famba distance yo leha or mpfhuka wo leha va ya dyondza kun'wana.

Va pfuna vanhu lava tshamaka etindhawini leti nga riki na swibedhlele ku tlula tintshava na tindlela leti nga riki kona. Vanhu a va fambi mpfhuka wo leha ngopfu ku ya swibedhlele, va hlayisa mali ya vona. Naswona loko ku ri ni timhangu, mobile tliliniki ta olova ku humesa vuhlayiseki hi ku hatlisa.

I mhaka ya kahle hikuva leswi swi nga endla leswaku va hatla va kuma vuhlayiseko hi nkarhi. Naswona va nga hlayisa mali ya vona handle ko famba mpfhuka wo leha.

Ku kambela ku ba ka mbilu loko mbilu yi nga ba ku sungula, ndzi nga teka mavoko ya mina ndzi ma veka exikarhi ka xifuva, ndzi tshikelela hi matimba, ndzi hlayela ku fikela ka thirty, ndzi nyika moya hi nomu naswona ndzi nga ya mahlweni ndzi endla tano. Loko a huma ngati ndzi nga tshika ku tsemeta hi kumbe byanyi.

Loko ku ri na traffic yo tika, ambulense yi rhangela ku nonoka. Naswona ndlela yo biha kumbe ku pfumala tindlela, eka tindhawu ta le makaya kumbe ta le kule tindlela ti nga ha va to biha ku endla leswaku movha wu nga fambi hi nkarhi wo leha. Naswona ku pfumala tiambulense to ringanela, madorobha man'wani ni muganga ya le kule, ma nga va ya nga ri na tiambulense to ringanela. Xin'wanyana loko ku ri ni ni nhlayo yo koma ya vaongori swi endle leswaku ntirho wu tikeriwa.

Ku nyika vanhu mahungu lama hlawulekeke hi ndlela leyi va nga swi twisisaka ha yona leswaku ARVS a yi a yi , kambe i ndlela yo pfumela vutomi. Ku tirhisa tindzimi ta ndhawu leswaku mahungu ma twakala kahle. Naswona i ku susa vukhombo ni ku chava, ku dyondzisa muganga leswaku munhu loyi a nga na HIV a nga tshama vutomi byo leha ni lebyi tshembekaka. Ku hlohlotelo leswaku ku nga vi ni ku hluleka kumbe ku hlundzukela. Naswona ku tirhisa swikombiso swa vutomi bya xiviri, vanhu lava va hanyaka kahle hikwalaho ka ku tirhisa ARV, va nga vulavula ni van'wana leswaku va hlohloteriwa.

Ku hlwela ku kuma vutshunguri. Loko vatirhi va ri vatsongo, vanhu vo tala va hlwela ku voniwa. Leswi endla leswaku mavabyi ma kula. Ku pfumala nkarhi wo hlaya kahle vavabyi. Muongori wun'we i tlhela a hlayisa vanhu vo tala, leswi endlaka leswaku a nga voni swikombiso hinkwaswo swa vuvabyi. Ku pfumala mhaka ya rirhandzu ra ntirho. Loko vatirhi va tele hi ntirho, a va na nkarhi wo pfuna vavabyi hi miehleketo ni swivutiso leswi va nga na swona. Vavabyi va nga hlwela ku kuma ARV kumbexani swin'wana swa switshungulo leswi endlaka leswaku HIV kumbe TB kumbe mavabyi man'wani ma hangalaka swinene. Loko vaaki va vona leswaku titliliniki kumbe swibedhlele swi ni vatirhi vo koma, va nga tlhela va va pfumela leswaku rihanyo ra vona a ri na nkoka.

Ku hlaya hi ku hatlisa, ku tirhisa nkoka wa vuvabyi. Loko munhu a fika vatirhi va fanele ku hlaya hi ku hatlisa leswaku va vona leswaku xana i swa xihatla kumbe a nga ha tshama. Leswi endla leswaku lava nga ni vuvabyi bya risima va pfunisiwa hi ku hatlisa. Loko ku ri na vaongori vo tala ni vatswari va swa rihanyo, vanhu va va nge hlayi nkarhi wo leha elayinini. Naswona ku va ni mabanga ya switulu, mati, ni swakudya switsongo leswi pfunaka leswaku vanhu va nga pfulunganyeki, kumbexana va wa loko va ha rindzerile. Kumbe ku nga tirhisiwa ti-mobile clinic ni community health workers, leswi nga hunguta nhlayo ya vanhu lava fikaka exibedhlele hi ku va va kuma vutshunguri kusuhi ni le ka muganga ya vona.

I ku va va rhanga va xiya ku ri eswibedhlele xin'wana na xin'wana ku na vatirhi vo ringanela ku kota ku pfuna vavabyi. Naswona va nga nyikela ti-mobile clinic eka community yin'wana na yin'wana.

Xibedhlele xa mfumo xi pfuna munhu un'wana na un'wana, a wu hakeli mali. Vanhu vo tala va kota ku ya ka swona lava kalaka mali.

Hikuva vuhlayiseki kumbe makhomelo ya vatirhi ya va ya ri henhla swinene, naswona u va u tirhisa mali.

Leswinene i ku ti hanyisa hi timali ta mfumo. Minkarhi yin'wani mavabyi yo tala ya tlhela ku pfuniwa mahala kumbe mali leyi yi nga yitsongo ngopfu ku tlula eswibedhlele swa xihlawuhlawu. Ku kumeka vutshunguri eka vanhu hinkwavo. Vanhu lava pfumalaka mali ngopfu va ha kota ku kuma vutshunguri bya nkoka. Leswo biha hileswaku ku va ku ri na tilayini to leha ngopfu. Vanhu vo tala va tlhela hi nkarhi wun'we leswi endlaka leswaku ku va ni ku hlwela ka vutshunguri. Xin'wanyana i ku kayivela ka vatirhi va swa rihanyo, na ku kayivela ka switirhisiwa, ku tshama ku ri ni ku pfumala ka michini, kumbe switirhisiwa swa nkoka. Leswi endlaka leswaku vutshunguri byi hlwela. Xin'wanyana e vutirheli lebyi nga riki kahle minkarhi yin'wanyani hikwalaho ka ku tikeriwa, e vatirhi van'wani va va nga ha ri hava moya.

Ina ndza pfumela. Leswi swi nga hatla ku va pfuna ku vona vanhu lava va tikeriwaka ngopfu kumbe lava va karhateka ngopfu hi vuvabyi, leswaku va rhanga hi vona va va pfuna.